So, endingazinika usapho lomntu onesifo sikagawulayo. Okokuqala, funeka bamomeleze adle iipilisi namayeza akhe ukuze akwazi uhlala esempilweni, ukuze umzimba wakhe umelane nokulwa i-CD count le yesifo. Okwesibini, atye kakuhle, adle ukudla okuya empilweni, asele amanzi angaseli utywala abe ne-routine, routine leyo imnceda uba alandele umgaqo othile wokuphila ukuze zibe mbalwa itshansis zokuba abuye umva. Into ke endingayicebisa okwesibini kukuba bangamthatheli phezulu ingathi wohlukile kubo, bamomeleze ahambele eklinikhi. Kodwa bamazi ukuba uyafana nabanye abantu umahluko nje yena unale nto ayilwayo ekufuneka ihlale ithomalale emzimbeni wakhe ukuze ingathini, ingamohluli iphethe imbulala.

Uxinzelelo lengqondo kukudandathenga kakhulu ngokwasengqondweni, ukuva kabuhlungu uzive ingamntu ngumntu lo unomvandedwa, ukhathazekile ngamaxesha onke. Ungabi nanto ekonwabisayo nekuvuyisayo, noba izinto zihamba kanjani ebomini bakho imizwa yokonwaba ayikho. Into ohlala uyiva bubunzima nobuhlungu kwaye iba ngathi akukho nto izoba ngcono. Iyaqhubeleka ke ixesha kungabikho nto ingathi ihamba kakuhle ebomini bakho. Ungumntu lo ungathathi nxaxheba nakwintoni na, wonqene yonke into. Omnye onqene ukuhlamba, onqene ukutya, onqene ukusebenza angabi namandla, ufumanise ukuba futhi akazithembi naxa ephakathi kwabantu, uzibona ingathi akafanelekanga ukuba kulo ndawo. Ifana nje novaleleka ngaphakathi entilongweni kwiingcinga zakho.

Umohluko wona ukhona ngoba kaloku ndikhumbula mhlazana uthile ndandiphatheke kakhulu sisisu futhi ndibona uba, hayi, apha zinintsi i-chances zoba ndingaphetha ndisutywa kukufa ngenxa yesisu. Ndafowunela ke inamba leyo yentoni, ye-emergency, uncedo olukhawulezileyo. Xa ndifowuna kule namba ayibambe ke usisi ongapha kwasemnxebeni. Emveni koba ke usisi eyibambile abuze ukuba yinto eyingxaki yam. Atsho ke ukuba yena oza kundibizela iambhyulensi, umsebenzi wakhe kukubiza iambhyulensi akho nto anondicebisa ngayo. Nyhani ke shem wayibiza iambhuyelensi. Ekuyibizeni kwakhe ke iambhyulensi ithathe ixesha elingangeeyure ezimbini ezinesiqingatha ukufika. Cinga oko ndilindile. Ndabona futhi umahluko mkhulu kakhulu ngoba xa ndisedolophini, edolophini ndikhe ndabona amatyeli amaninzi apho umntu enzekelwe yinto noba kusemsebenzini, ufumanise ukuba iambhyulensi iyakwazi ufika ngemizuzu nje elishumi ukuya kwimizuzu engamashumi amabini, umahluko mkhulu.

Mamela ke, mntanam, hayi zonke izinto eziboniswa kumaziko onxibelelwano ziyinyaniso. Okokuqala, iipilisi zokwehla emzimbeni zineziphumo ezingekho ntle. Uyayazi uba ngamanye amaxesha kungenzeka ulahlekelwe yimpilo yakho kungenzeka ungehli emzimbeni lo ufuna ukwehla kuwo usuke uqalise esinye isifo. Ngamanye amaxesha abanye baba bantu bayehla emizimbeni kodwa zishiyeka iinyama zijinga ngokuba kaloku umzimba udinga ixesha phambi kokuba wehle. Umzimba udinga uthini, ixesha lokuqhelana nesimo esitsha. Yiyo le nto kufuneka wehle ngendlela eyamkelekileyo emzimbeni, ungakhawulezisi ukuze umzimba nawo ukwazi ukumelana notshintsho olutsha, kwaye ziyingozi ezi pilisi. Azifanelanga umntu omncinane njengawe.

Hayi ke sisi andisavuyi. Awuzimamelanga iindaba? Ndigqiba ukuva ngoku kuthwa kunomathotholo kuvunyiwe kwaye kwamkeliwe ukusetyenziswa kwamachiza esayensi adityaniswe namachiza esiNtu ukuhlangabezana nokunyanga izigulo ezininzi. Andivuyi. Ndandikuxelele. Ndanditheni? Ndandikuxelele. Hayi ke ekugqibeleni ke le nto ayikho ngathi yazi eyona nto ibalulekileyo ngokokubona kwam kukuba nje abantu baphile. Ndiyavuya mani, ndivuya kakhulu, yanga urhulumente angaqhubeleka angami endleleni kuze kunyangeke bonke abantu abadinga uncedo.

Mntanam, uxinzelelo lwengqondo kuxa unomvandedwa ngenxa yokucinga kakhulu. Amaxesha amaninzi lwenziwa ziingxaki onazo ukungakwazi ukumelana neengxaki ngenxa yokuba kungekho sisombululo. Xa sele umntu enoxinzelelo lwengqondo uye angakwazi ukwenza iinto aqhele uzenza, ufumanise ukuba omnye akakwazi uvuka asebenze, akakwazi uhlamba uyahlala ixesha elide engahlambi, omnye ufumanise ukuba ukuba ebephangela uphetha eyeka nalo msebenzi. Kufuneka ke umntu ahlale esenza izinto eziza kumnceda ukuba ingqondo ifumane ukuphumla ukuze angaziboni sekule meko.

Hayi bo, sisi, liyeza elitheni eli linemimangaliso? Mna ndicebisa uqale uye kugqirha ubuze ukuba unalo ulwazi analo na ngokuba kusenokwenzeka ukuba le nto izawuba yityhefu ebomini bakho. Uzothini ukuba uzibone udiniwe emveni kokusebenzisa eli yeza ixesha lonke, ukuphelelwa ngamandla, okanye uzibone usiwa phantsi? Kusenokwenzeka kaloku ukuba eli yeza ayiyo le nto ithethwa apha ngoba ummangaliso onjena awukholeleki. Umhle ngolu hlobo ululo. Ndiyayazi ke akukho lula ukukholelwa into ethethwa ngomnye umntu, kodwa ndicebisa mna ukhathalele umzimba wakho ngohlobo olusempilweni nasemthethweni ukuze ungazilileli xa iziphumo zingeyiyo le nto uyithandayo.

Kaloku, mntanam, khumbula ukuba usengumfundi apha. Thina okwethu kukuba sithini, sibe khona xa usidinga kodwa kuyafuneka sikukhusele wena nomntwana wakho. Akulungelanga ukuba uhlale apha emveni kweenyanga ezisibhozo ukhulelwe ukuze ukwazi ubeleka usana olusempilweni. Thina into esizoyenza siza kuxhasa kangangoko ukuba ukwazi uthini, uba sekukhanyeni ngezi zifundo zakho, uze xa ubuya ukwazi ubuya ukhetshaphe nabanye abantwana. Ipolisi yesikolo itsho umthetho, ngumgaqo lowo.

Ndicinga ukuba abantu abanintsi bangamaxhoba okuxhatshazwa ziibhrendi ngenxa yokoba amayeza afanise. Bambalwa abantu abakwazi ukohlulela elona lona kwamanye angamavovo, kodwa ke abo bazimiseleyo nabahamba oogqirha neekliniki bayakwazi ukohlula i-generic medication nakwango akotshwayo okanye afaniswa nawo. Iinto ezinjalo ke ndicinga ukuba kudingeka ukuba abantu bafundiswe ngemiphumela xa usebenzisa into efana naleyo ibe ingenziwanga ngqo ngezinto ezifanayo ngoba kuyenzeka ke ngoku ulimale ngoku ubucinga yileya kanti ayiyo.

Mna ngeke ndizithenge ngenxa yoba ndingumntu onoloyiko kakhulu ufaka impilo yam ebungciphekweni ngenxa yezinto ezifumaneka lula. Ndinenkolelo yoba izinto ezibhadlileyo nezenziwe ezizizo zinexabiso ngoba kaloku ziinzame eziyana, azizanga mahala. Kwaye ke ngenxa yobungozi botya amachiza angekho semthethweni ungafa nofa. Bendingamcebisa nomngane lo wam uba udlalele kude kunazo.

Ndicinga uba ixesha elininzi abantu bayawathemba because ixesha elinintsi abantu abakwazi ukwahlulela ke shem. Bayawathemba ngoba nomsebenzi ayawenza la mayeza. Ngoku abantu bayawathenga bayawasebenzisa. Abantu abaye bangawathembi ke ngabo banolwazi oluninzi mhlawumbi oogqirha okanye abantu abasebenza kwisebe lezempilo.